Ke ile ka ngodisa ho sethala sa ditshwantsho tsa mmino ka ho etela website ya bona ya se mmuso mo ke entseng account-o ha ke ngodise, ke ile ka tlatsa dintlha tsa ka tsa botho, tse kang lebitso, address-e, email jwalo jwalo. Bontshi ba di tsena di batla hore o lefe tefello e itseng e ka bang ya letsatsi le le leng la kgwedi kapa selemo never.

Ke ile ka kena websit-eng ya bona moo ke kgonang ho ngodisa kaofela, ba mpotsang hore mabitso a ka ke bo mang, ke ngodisa kaofela hore ke hlahile le neng. Ha qeta keha ba nkopa karete ya ka, ka ke kenya karete ya ka, moo kela kgonang hore ke patale teng, hore ke kgone ho subscriber teng hantle. Ee.

Nako ya now ho betere o kgona ho scanner ko dintho tse tshwanang le bo di AI ka ska bo ChatGPT moo o kgonang hore o batle setshwantsho seo o se batlang mme o se hlaloseha hantle. ChatGPT o tla o isa moo o hlokang hore e ye teng kapa o kanne wa ya ko internet-eng moo o tla search-ang dintho tse tshwanang le tseo o di batlang hore ka mohlala, okare o batla moo e hlahisitseng dintja teng then e tla o hlahisetsa dintja tse sa tshwaneng tshwaneng mme o kgethe eo o e batlang ka nako eo. Then kamora o etse jwalo, o tla tlameha hore o ye ko internet cafe o kopele hore ba o ntshetse setshwantsho seo o se copy-leng ba o ntshetse sona ka Afour.

Ka nako ntse di tsamaya ntse di tjhentjha, di tsamaya di fetoha dinako mo re na le monyetla wa hore re kgone ho sebedisa di-platform-o tsa ho stream-a mme ha motho a batla ntho, a batla ho shebella ntho e itseng, a nka kgona ho ikgethela kaofela ka ho batlana le yona feela ko internet-eng online then a kgone ho shebella yona hona le hore a shebelle ntho e iphetha phethang.

Ha ke elellwa hore motswalle wa ka e ne ke itjwetsitse hore o sepetlele, e ke mo kgethelelang haholo ke bona a buile maka, o nkutlwisitse bohloko hobane o fi le motho o mo kgathalle, o mo tshepe, o be o ska kgona le ho robala hantle o e time boroko ka lebaka la hore utlwile bohloko ka tlasa hatello ya maikutlo. Mara ho lokile wa tseba lerato laka, ke haholo nthwenana bohloko ne ke sa lebella hore motho o a ka nketsa tje, Tshepang o nkutlwisitse bohloko se a se e ntseng ho nna ne ke sa se letela ba bang ba ka e etsa empa eseng yena mara batho ba ka utlwisa bohloko holokile.

Nakong ya kgale, e ne re ha o tlamehile o romella molaetsa o motho o mo jwetse hore o mo jwetse ntho e itseng, o no ka sokola mara now e entse e be bo bebe, a ko nahane feela hore ka le leng la matsatsi o bo etsahetse hore o mong wa lelapa wa leloko la lona o hlokahetse empa ha o kgone hore o lo jwetsa ba bang ba hole, mohlang molaetsa wa hao o tlo fihlang tlabe se le qetile le ka taba tsa pato ka le leng la matsatsi ho tla be motho oo a hlokahetseng a dule nako e telele hobane kaofela leloko tlamehile le kopane nthwenana ene etsa hore ho be boima haholo hore re fete bohlokong bo re fitileng ho bona, hobane ne re utlwisisa hore ntse re bona hore mmele wa hae wa senyeha wa lemala tlamehile a patwe now, ka bo potlako empa ka lebaka la hore ba bang ba leloko ha baso thole melaetsa e ne ka re tshwarella morao. Wa bona now re na le monyetla o motle hampe.

Nakong ya now, hwa kgona hala hore batho ba babedi ba kgone ho sebedisa marangrang hobane technology ya kajeno e entse hore ho be bobebe hore batho ba kgone ho kopanela marangrang ba le bangata, mme feela e batla feela hore ebe wena a lokisetsang hore o kgone ho e dumella hore e etse jwalo. Hape ha o entse jwalo ha e lematse ya motho emong ha ona motho a le malang monana ke hore feela re kgona ho e sebedisa ka nako e i one ka tsela e tshwanang ha hona ntho e senyehang. Ha hona hore e tlo fokola wa nkutlwa mokgotsi wa ka technology ya now se bile e bobebe haholo hore o ka e sebedisa. Ha ke tsebe wa nkutlwa na.